Ka ntlha ya gore mo makeišeneng go nwa bojalwa le go dirisa diritibatsi go bonagala e ka ke maemo, ke selo se e leng gore ba se fitlhetse se diriwa. Gore ba kgone go fit-a in, ba feleletsa le bone ba dira selo sa go tshwana, ebile go bonolo gore o kgone go kry-a dilo tseo.

Lenyalo la setso le thoma ka gore go reriwe magadi, ga go setse go rerilwe magadi, go tlilwe mo tumalanong ke gone go tla diriwang lenyalo le e leng gore go tlo diriwa le bojalwa ba seSotho gore go involve-iwe badimo.

Moletlo o na, ba dira gore culture ya bone e seka ya timelela, ba dira dilo tse tsotlhe tse e leng gonne di diriwa ke bo rremogolo ba rona, go boniwa setso, go oa opeliwa, go le bana bašwa, ba bone gore ke eng se ne se diragala, ebile heritage eo ba kgona go e carry-a over.

Ke nagana gore batswadi ba go na jaanong ba ba tlhalosetsa jaaka ba itse gore ba rutiwa, and-e e mosola tota gore bana ba itse gore ke eng se ba sa tshwanang go se dira le se ba tshwanetseng go se dira, go avoid-a gore bana ba ime e sale ba bannyane.

Go botlhokwa gore go be le dijo ka ntlha ya gore ga o itse gore tiragalo tseo di ka fela nako mang, gore batho ba kgone go tla ba sa ba le bothata ba go batla go boela morago, ke ga o ka ba fa dijo, ke mo batho ba tlo tlang ka makatanamane le teng ke go share-a heritage ya lona, jaaka go apeiwa dijo tsa se.

Ke nagana gore batho ba tshwan'tse ba fiwe funding ya gore ba di itirele di business-e tsa bona, jaaka go sena mebereko.

Ga re bua ka tlhakanelo ya dithoto mo lenyalong, re bua ka community of property, banyalani ba nyalane ba re sengwe le sengwe se e leng saka ke sengwe le sengwe sa gago, ba tlhakaneletse sengwe le sengwe.

Ga puisano ya magadi e tsamaile sentle, o bona ka di-family tse pedi di tlabe di tlhakane di dirile moletlo ba celebrate-a puisano e e tsamaileng sentle.

Ke nagana gore tiro ya rakgadi mo dipuisanong tsa magadi ke go utlwa gore a na di tsamaya sentle, le go bona gore ngwana wa ngwanyana o representiwa sentle ke bo malome, jaaka puisano tsa magadi e ba banna fela, mme rakgadi o tletse go tlo bona gore ngwana wa gagwe o representiwa sentle na, ba mo fa se se mo tshwanetseng.

Ke nagana gore go kopanya di-family go santse go na le mosola ka ntlha ya gore go tla be go na le bana, re batla gore bana ba itse gore jaaka batho ba babedi ba nyalane, di-family tsena ke selo se le sengwe, le ngwana rona ba kgone go motshwara jaaka ngwana wa bone le wa bone ba mo tshware jaaka wa bone ka mo letlhakoreng le lengwe.

Ga re bua ka tšhotlho re bua ka nama ya kgomo e apeilweng, ke e khatilwe from nama e soft-e, ba e apeya ba e sitse e be boleta.

Phetogo tse ke di lemogileng ke gore batho ga ba sa tle ba tshwariwa setsetsi, ebile le bone ga ba sa ipeya setsetsi, bana ba ntshiwa ka bonako ka mo ntlong, ka ntlha ya gore basadi ba bereka gone janong, ga go bonolo gore o ka nna setsetsi.

Boikarabelo ba mosadi ke go tlhokomela bana, boikarabelo ba monna ke gore a tlise dijo ka mo lapeng.

Banna ba le bantsi ba apara marukgwe a matelele, ba apara colour ya leteisi e blue, basadi.

Nako ya khutsafalo e latelwa ke mongwe le mongwe.

Batho ba borre ba apara bo ditshega.

Magadi a salwa morago ka kgomo, ke nagana gore ke tshwanelo ka gore ga ba bua ka magadi sentle-sentle ga ba bue ka madi, mme ba bua ka dikgomo.

Ke nagana gore go berekisiwa dikgomo ga e le tsone tse di turang, ke tsone tse di kgonang go tshwara value e tona.

Ke nagana gore go tshwanetse gore mathata a lebesiwe ko lelapeng la bo mosadi le lapeng la bo monna, mme ka nako tse tsotlhe go tlo lebesiwa mathata ko lapeng la bo monna, e ba gore ga ba na madi a ba tlhokang ga bo mosadi, ga ba kgone go afford-a makoti wa bone.

Ka seTswana ba re ga magadi a boela morago ke madimabe.

Re buwa ka diaparo tse di apariwang ke monyadiwa.

Ke nagana gore ga baagi ba ka kopana ba tlhakantsha ditlhogo, ba kry-a lefatshe e be ba lema mo tshingwaneng e one-e, ba rekisetsa ba di-shop-o, ba ka kgona go lwesa tlala.